Ingaba nomthelela omkhulu, ingaba nomthelela omkhulu ngoba ingasebenzisa imithetho yasenkantolo kunokuba isebenzise imithetho esuke iyalwa yibona ngabazali babo. Abazali babo le abahlala nabo phansi bayalwe ngayo. Manje uma beshada imishado le eyesimanje bazosebenzisa imithetho yasenkantolo.

Mngani wami uma ufuna ukuhlanganisa iy'tayela ezimbili engubeni yakho, ungakwazi nokuthi uthathe umuntu wakudala, umuntu omdala owashada ngomshado wakuqala mese uthatha nomuntu wamanje oshade umshado wamanje. Labo bantu bobabili bengakhona ukuba bakuhlanganisele le ngubo le wena oyifunayo, le ngubo ezofaka izinto ezimbili kuyona.

Bengaba baningi abangafuna ukufundiswa ngokuba baziphathe, bafundiswe ngamakhono. Mese kuba khona labo abangeke bevube ukuba bafundiswe ngamakhono endabuko ngoba bayobe sebey'tshela ukuthi sebeyazi kakhulu, bafuna ukwenza ngendlela yabo.

Angeke ngakhululeka ngoba esikhathini samanje uma uveza umzimba, bathi abantu abadala uma uveza umzimba esikhathini samanje osuke uheha abafana ukuthi beze kuwena bebebaningi, angeke ngakhululeleka. Nokuthi uma uveze umzimba wakho njengomuntu omusha, uma uveze umzimba wakho ubizwa ngamagama angafanele ukuthi ubizwe ngawo.

Ukuxazulula yonke lento lena kungangcono ukuthi ubize umuntu omdala ekhaya, kube uyena ozokutshela ukuthi wenze kanjani. Mese uyabatshela bonke laba bantu laba abadala ingxabano engekho, ubatshele ukuthi uzocela umuntu oyedwa okuwuyena omdala ekhaya owaziyo ukuthi kwenziwani uma kulungiselelwa umngcwabo, kube uyena ozokukhombisa indlela yokwenza izinto ekhaya.

Ukuba ixazululeke yonke ukuba ubatshele omakhelwane ukuthi kuzoba nomhlangano ozoba khona, kulowo mhlangano loyo uzobe usho ukuthi ngoba kade belwa bexabana bobabili, ucela behlawule. Ngokuhlawula lokho kuzokwenza ukuthi umphakathi uthandane wonke, ubatshele ukuthi ufuna kube umphakathi lo othandanayo, umphakathi ohlale ujabule, kungaxatshanwa, kungabibikho iy'ngxabano ezikhona ngoba bawumphakathi owodwa. Bobabili njengomakhelwane ngelinye ilanga bayodinga ukuba basizane, bayodinga ukuthi babambisane ey'ntweni abayobe bebhekene nazo. Uma umakhelwane omunye egula, uyomdinga omunye umakhelwane. Uma sebexabana bayokwazi kanjani ukuba basizane uma omunye umakhelwane egula kukhona lo ongaguli umakhelwane omunye kanti senaxabana naye? Cela ukuthi bathandane ngalokho bazohlawula emphakathini.

Obuhle besinqumo sabo ukuthi bazokwazi ukuba bonga imali, imali bazokwazi ukuba beyonge. Ububi balesisinqumo ukuba ukunqaba kwabo ukwenzele indodakazi yabo umcimbi, ukuthi indodakazi yabo uma isikhulile ngendlela okumele ikhule ngayo izoba ney'nkinga phambili. Izoba ney'nkinga ey'nkulu engeke ize ikwazi ukuba izigweme yona. Nanokuthi uma isiney'ngane uma sekubakhona ingane yentombazane, nakuyona, kuyobe sekumele ukuthi imenzele umcimbi, emuva kokuba kwenzelwa yona, kuyomele kube iyona eyenzela umawayo umcimbi.

Konke asibambisane silungise silekelele imindeni. Uthatha lokho onakho unikele ngakho uNkulunkulu lokho uyakuthanda. Uma unikela kuyanda ngakuwena nalaba abasengozini usizo bayalidinga. So siyacela ukuba ninikele, nibanikelele kanye nemindeni yabo. Lento evelile inkulu kakhulu and futhi yimbi.

konke lokhu ngokuthi alalele uma kuculwa, futhi uma sekudanswa sekusinwa, abuke mese ebuka nehlombe ukuba ihlombe lishaywa uma sekunjani, aphinde abuke unyawo ukuthi unyawo luphakama uma sekunjani. Umculo uhambisana nenyawo, unyawo luhambisana nehlombe kanjalo nje.

Ngingamhlola ngokuthi ngiqale ngibanikeze amaphepha ngithi ababhale ngomlando wakudala abawaziyo. Umlando wakudala esebeke baxoxelwa wona ngabantu abadala besemakubo.